Ngwaneso, a tseba nna ko jwetse, a ke sa tseba hore na ke reng hake bua le wena kore ke kgathetse. Ke kgathetse hobane kea o eletsa, empa ha o kekeletso ya motho. Ha o mamele ka o felletseng, mme ohlompholla mme le ntate kaofela ka lebaka la E-sports! Ba na le ho o tshehetsa ka dinako tsohle, mme ke tsela eo wena o ba lebohang ka yona e . Sheba mokgotsi, lokisa dintho tsa bohlokwa pele, mme o bontshe tlhompho e itseng. E ba ngwana yane eo re mo tsebang ho batswadi ba rona, mme oba bontshe tlhompho. Ena o e etsang yona o tswileng taolong ka tsela e kgethehileng. Ha kena taba e o dula jwang, empa nnete yona re tlameha ho bua o tswileng taolong. Hlompha, kgutla mekgeng, hobaneng ka leleng la matsatsi otla ithola o le mong, o le mong, mong, mong o solla sebakeng. O se na mang kapa mang a kao thusang, ha o sa ithuti hore o kgutle mekgweng.

E motswalle waka a tseba ke ntse ke nahana. Ke ntse ke nahana hore na hantlentle ke eng, e e leng siko kapa e shotang, dikopanong tsa lelapa la hao morao tjena. Papadi e ntle ya dikarete ya kgale. Ke nahana hore ke nako ya hore o phatlolohe setulong, mme o bokelle bohle bakeng ba sa bosiu bo monate le tlhodisano. Ha se feela tse ntle, empa ho thusa ho tlamahana, le ho etsa mehopolo e mmakatsang. Hape ke mokgwa o monate, wa ho phomola le ho tsheha mmoho. Ntshepe, lelapa la hao le tla e rata taba e.

Kgotsong batswadi ke le e mong wa motswadi wa baithutwana ba sekolo sena. Ke tshwenyehile haholo, hore bana ba rona ha ba bone bohlokwa ba ho ikwetlisa. Mme basuwe ba bona ha ba hatise bohlokwa ba taba ena. Jwalo ka batswadi, re ka qala ho kgothalletsa bana ba rona ho kenya letsoho di papading kapa mesebetsing ya mmele eo ba e etsang. Re ka ithaopela ho sebetsa diphapusing tsa BE, ra hlophisa a dipapadi tsa malapa tse amang boikwetliso ba mmele. Mme re etella pele ka ho beha boikotliso pele bophelong ba rona. Ekaba lona le bona jwang le batswadi, le lona mesuwe hlooho le bona ka taba ke taba e re ka e sebetsang jwang?

Ho bua nnete fela, nna ke bone bohloko ba hore ebe motho e mong le mong o tlangwa hore, o tlameha ho matha. Ho Comrades Marathon, hase ntho e ntle, motho e mong le mong o na le tokelo ya ho etsa nthwa a e batlang. Nna e, nka thabela ho etsa jwalo. Empa ho thweng ka batho ba bang be leng hore kannete, kannete ha ba kgone ho matha, kapa ha bana maikemisetso ho hang, a hore ba ka nka karolo mabelong. Ho tlameha ho nahanelwa ditokelo tsa batho, hore motho e mong o na le tokelo ya ho etsa ntho eo yena a ikutlwang hore, ke ntho ka kgonang ho etsa. E seng a tlamellwe hore jwale e e o tlo etsa, ke molao wa naha. O entsweng ke mang molao oo, ha e ya tlameha hoba jwalo ho hang, ka nnete nna ke hanana le yona taba e. Ha e nne e be jwalo ka pele, motho e mong le mong a ye ha a ikutlwa hore o batla ho ya, e seng a qobellwe.

Ho kgothaletsa dipapadi tsa mehala, ke ne ke ka hlophisa diketsahalo tsa dipapadi tsena. Ho theha matsholo a metjha ya ditaba ya setjhaba, le ho ntshetsa pele setjhaba sa marang rang, mo di bapadi tse nyane di ka hokahanang le ho arolelana diphihlelo tsa bona. Hape nka theha ditaba tsa thuto tse totobatsang melemo ya kelello ya di papadi tsa mehala, le ho sebedisana le baetsi ba di papadi ho fana ka ditaba tse ikgethileng. Ka ho etsa jwalo, nka bontsha bohlokwa ba dipapadi tsa mehala, le ho kgothaletsa batjha ho di bapala ka tsela e phetseng hantle le e lekalekaneng.

Ha ho ne ho ka kgonahala, ke ne nka leka ho hlwa mafika le ho letsa metso. Dipapadi tsena, di a thabisa ebile dia phephetsa. Ho hlwa mafika ho na ho tla leka matla aka le sebete saka. Metsi yona e ne e tla nthusa ho tsepamisa maikutlo ka hloko. Ke nahana hore dipapadi tsena di ka ba monate, mme tsa nthusa hore ke dule kele mafolofolo.

Ngwaneso, ke hlokometse hore ha o sa ikwetlisa haholo morao tjena mme ke tshwenyehile haholo ka wena. Ke tsotella bophelo bo botle ba hao, mme hake batle ho bona, o lwana le mathata le ha ele afe a bophelo bo botle. Ho ikwetlisa ho thusa haholo ka kgatello ya maikutlo le matla. Ebe o ka thabela hore re leke ntho e ntjha ha mmoho, jwalo ka ho otlolla maoto, kapa hona ho bapala papadi e itseng? ke mona ho o tshehetsa, e seng ho o soma ngwaneso. Ha re ke re leke hore re fumane papadi e monate. O nahanang hore wena ka ho sebeletsa.